Zininzi izizathu ezinobangela oko. One, hlawumbi ungumntana ongumfana lona utshintsha isiduko sikamama usebenzisa esikatatakhe kuba enabantwana and ke ngoku ufuna abantwana bakhe basebenzise isiduko sakhe. Or ngamanye amaxesha or amaxesha amanintsi kuxana ebangwa zizihlwele zakulotatakhe into okuba makasebenzise isiduko sakulotata.

Imvumi endiyithandayo ethetha isiXhosa nguSimphiwe Dana, nguSimphiwe Dana. Not only loo nto uthetha isiXhosa, uyazingca ngobuXhosa bakhe, uyayibonakalisa loo nto leyo nasemculweni wakhe.

Kwakuziholide zikaDisemba ndifuna ukuya ezilalini apho umakhulu wam wazalelwa khona. Kwaba nzima kakhulu ufumana iteksi eziya khona ngoba kwakusekuleythi kakhulu. Ndaye ndafowunela utanci, utatomkhulu, u-brother kamakhulu wayondithatha edolophini.

Ulutsha lunganegalelo ngohlobo loba bazenzele umbutho wabo wabantu abatsha kwenzele xa besiya kwezi ndawo, kwezi komiti ziphetheyo, baye bengumbutho okanye ikomiti yabo yolutsha apho bazawuvakalisa izimvo zabo bona belulutsha.

Ixesha elinintsi abakhwetha babhubha ngenxa ye-dehydration, ngenxa ye-dehydration kuba bengaseli manzi.

Ixesha elininzi.

Zininzi iindlela ezinokusetyenziswa ukugcina inkcubeko yethu. One, sibhale ngazo ezincwadini. Two, sibe namasuku apho siselebreyitha khona inkcubeko yethu. Three, nasezikolweni abantwana bakhuthazwe intoba mabafunde ngembali nenkcubeko.

Yho hayi, azange ndava ngemitshato elungiselelweyo, ii-arranged marriages. Akekho umntu eke ndathetha naye otshatileyo owathi hayi yena wakhethelwa umyeni okanye wakhethelwa mfazi. So andiyazi noba zirayithi okanye zisebenze na.

Ewe, lirayithi urhulumente abe nendima ayidlalayo akwazi ukulawula kweli kwesi sithethe kweli siko lolwaluko, so that azokwazi uinfosa amalungelo abantwana namalungelo omntu nje as ephila apha eMzantsi Afrika. So I feel like urhulumente isenintsi indima ekufuneke eyidlalile ngoba asifuni bantwana baswelekayo ehlathini.

Yho! Hayi bendiya kubaxelela uthando alunazi-borders, uthando alunakhala, uthando luthando. Ukuba yena ubonile intombi okanye umfana kwelo lizwe, hayi makatshate ngoba uthando olunazi-borders.

Usually abantu abangoomama basilungiselela ukutya, balungisa ukutya bapheke njalo, njalo njalo njalo, but indima yabo isekhitshini.

Hayi, andinalwazi intoba isinxibo sabo siba njani na. Andinalwazi kakuhle uba isinxibo sabo siba njani sohluka njani.

Okay, okokuqala mntanam umngqusho wakho funeka uwuhlambe uwucoce ne, ukhuphe izinto ezimdaka apha emngqushweni nasezimbotyini and then ke ngoku uwuvase under running water. Then ugqiba kwakho ubeke amanzi ashushu uwukhuphele esityeni ugalele amanzi ashushu. Uyawusowukisha ke ngoku so that uzovuthwa msinyane then ngengomso uwupheke umngqusho wakho.

Hayi, andiyazi ubana kukho amalungiselelo ekufuneke uwenzile ukuze umntana ayamkeleke emzini apho utshate khona, andiwazi.